Gantsi ditirelo tsa botsogo tsa batsofe di akaretsa go ba tlhokomela kwa gae. Go ba thusa ka tsa kalafi, go ba naya tlhokomelo ya tlhaloganyo, le go ba alafa. Dipuso di ka tokafatsa tlhokomelo ka go atolosa ditirelo tse di direlwang ka gae, go dira gore melemo e nne tlhwatlhwa tlase, le go oketsa dithulaganyo tsa mo motseng, go tsalana le ba bangwe le go itshidila mmele.

Go botoka go tlhokomelwa ke ba lelapa ka gore ba kgona go ema mo nokeng mo maikutlong le go ba tlwaela. Fa mafelo a go tlhokomelwang batsofe mo go o ne a naya batho ba tlhokang thuso ya kalafi, tlhokomelo ya maemo a kwa godimo, le go ba sireletsa. Seo se tlhompang se ikagile ka botsogo jwa gago le dilo tse o di ratang.

Gantsi setso se lebeletse gore ba lelapa ba tlhokomelo ya batsofe ba ba tlotle le go dira gore ba nne mo gae. Le fa go ntse jalo boammaaruri bo ka nna jwa bo bo farologane, ka ntlha ya dilo tse di jaaka go tshela botshelo jwa go nna matlhagatlhaga, go nna le mathata a madi le go tlhoka didiriswa tse di dirang gore batho ba le bantsi, ba ba godileng ba nne mo magaeng a go tlhokomelwang batsofe mo go o ne. Kgotsa ba ikaegile ka tlhokomelo ya baitsane.

Ditlwaelo tsa setso di tlhotlheletsa tsela e re lebang botsofe ka yone, ka go tlhotlheletsa tsela e re tlotlang bagodi ka yone. Seabe sa lelapa le se re se lebeletseng mo go bone, go ama tsela e ba lelapa ba ba tlhokomelang ka yone, e ka tswa e le le balelapa kgotsa e le batho ba ba berekang mo go tsa kalafi.

Lelapa le setšhaba di botlhokwa thata mo go tlhokomeleng batsofe, ka ditso tse di kopaneng di gatelela tshegetso ya lelapa le go tshela ga dikokomana. Fa ditso tse di ikemetseng ka nosi di ikaegile thata ka ditheo, kgotsa tlhokomelo ya se professional.

Ditirelo tsa batsofe di akaretsa go tlhokomela batsofe kwa gae go ba thusa go nna le dilo tse ba di tlhokang. Magae a batsofe, dipalangwa le thulaganyo tsa puso tse di jaaka medicare.

Nafelo a go tlhokomelwang batsofe mo go o ne a na le tlhokomelo, thuso ya botho le kalafi ka di ura di le twenty-four ka letsatsi. Ditsela tse di farologaneng tsa go duela di akaretsa go duela motho ka nako, inšorense ya tlhokomelo ya nako e telele medicare ka ya nako e khutshwane. Kgotsa medical aid ya batho ba ba amogelang madi a mannye.

Mananeo a puso a diretsweng batho ba ba godileng a ka tokafadiwa ka go atolosa medicare, gore e akaretse go tlhokomela batho ba ba godileng ka lobaka lo loleele. Go tlhofofotsa tsela ya go bona medical aid, go oketsa madi a go tlhokomela batho ba ba godileng kwa gae le go ema mo nokeng, batho ba ba tlhokomelang ba malapa a bone.

Di-pension-e tsa puso di tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe, ka go ba naya tlhomamo ya madi. Mme fa e le gore pension ga e ya lekana, e dira gore ba nne le mathata a go bona dilo tse di botlhokwa tse ba di tlhokang, jaaka tlhokomelo ya boitekanelo le bong.

Kopa thuso ya social security ka inthanete, ka mogala kgotsa ka tlhamalalo. Medicare e itlela fela fa o amogela social security fa o na le dingwaga le sixty-five. Botsa kwa dikantorong puso tsa lefelo la lona, gore a gona le madi a pension-e a puso, kgotsa a mongwe a o a amogelang.

Pension-e ya tlhokomelo ya batsofe e fokotsa mathata a madi mo malapeng. Ka go tlamela batsofe ka lotseno mme fa e sa lekane, malapa a ka tshwanelwa ke go duela madi a mantsi a tlhokomelo, ya boitekanelo le ditirelo tsa tlhokomelo.

Mo Aforika Borwa wa madi a go thusa batsofe a simolola fa o na le dingwaga di le sixty. Dingwaga tseno di ne di tlhophiwa ka ntlha ya dingwaga tsa batho, ba nne ba di tshela mo nakong e fitileng. Le ka ntlha ya mabaka a loago la ikonomi, le fa gone go santse go ganetsanwa ka kgang ya gore o di oketsa, fa dingwaga tsa go tshela di oketsega.

Go thusa bagodi go bona dikokelo re ka atolosa ditirelo tsa boitekanelo tse di tlhwatlhwa tlase. Ra thoma mananeo a go tshegetsa dipalangwa mo setšhabeng, ra dira gore batho ba itse botlhokwa jwa go tlhokomela boitekanelo. Ra dirisana le mekgatlho e e senang ya puso, le go tokafatsa ditirelo tsa tlhokomelo ya kwa gae.

Go thusa batsofe go bona dikokelo re ka tlhoma mogala wa thuso, ra dira App e e motlhofu go dirisiwa e e nang le dintlha tsa dikokelo. Ra tlhoma ditheo tsa boitekanelo tsa mo lefelong, ra a ba dipalangwa ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase. Mme ra dira gore dikokelo di dirisane le mekgatlho ya mo lefelong le o go thusang batho.

Ke nna kwa metseselegae ka jalo ke kgakala le mafelo a kalafi. Go atlega ga ditirelo tsa tshoganyetso go ikaegile ka dilo tse di jaaka nako ya go tsiboga. Didiriswa tse di leng teng le badiri ba ba katisitsweng, e leng selo se se ka nnang kgwetlho mo mafelong a a nang le didiriswa tse di tlhaelang.

Go botlhokwa thata ditleliniki tse di tsamayang di fitlhelele kwa mafelong a batho ba ba humanegileng. Ba ba nnang kwa go one ka gonne di kgona go thusa ka tsa boitekanelo, go thibela malwetse, go thusa ka tsa kalafi ya potlako, go ruta batho ka tsa boitekanelo le go fokotsa morwalo mo dikokelong. Ba tlhomamisa gore batho ba ba nnang mo mafelong a a sa dirisiweng sentle, ba bona tlhokomelo e ba e tlhokang.

Ditleliniki di kgona go alafa dikgobalo tse dinnye, malwetsi a a sa foleng a a jaaka bolwetsi jwa sukiri. Go thibela malwetsi mekento go tlhatlhobiwa, malwetsi a letlalo le mathata a a sareng sepe a tlhaloganyo, gantsi maemo a a masisi a tlhoka go isiwe bookelong.

Go na le ditleliniki di le malwa tsa kwa metseselegae, ka ntlha ya go tlhaela ga di dirisi, go nna le batho ba le mmalwa fela. Go se nne le dikago tse di lekaneng le go tlhaela badiri, ba tsa boitekanelo. Baagi ba ba nnang kwa mafelong a kwa thoko ga ba lebana le go diegisiwa ka go bona tlhokomelo. Go oketsega ga ditshenyegelo tsa go tsaya maeto le go koafala ga botsogo jwa bone, ka ntlha ya go sa kgone go bona kalafi.

Fa go sena melemo balwetsi ba ka nna le mathata a botsogo. Gore ba bone melemo e ba e tlhokang, ba tshwanetse go kopa kalafi e nngwe, ba kope motho yo o tla ba romelelang kwa go yone. Ba ye kwa khemisiting ya lefelo la bona kgotsa ba batle thuso mo thulaganyong tsa puso.

Batho ba tshaba go ya kwa ditleliniking ka ntlha ya go boifa go tlhatlhobiwa. Maitemogelo a a sa siamang a nako e e fitileng, go nyadiwa le go tshwenyega ka ditshenyegelo, dilo tse di ka kgoreletsang seno di akaretsa go leta lobaka lo lo leele. Mathata a dipalangwa go se nne le nako ya go nna o le nosi, le go sevnwe melemo e e lekaneng, kgotsa tlhokomelo e e lekaneng.

Batho ba ba gorogang go selegae ba thusiwa pele, ka gonne go sena batho ba bangwe. Dilo tse di ka kgoreletsang batho go boloka sephiri malebana le kalafi di akaretsa, go nna le batho ba le bannye go tlhoka mafelo a motho a ka buisang le bangwe mo go one. Go buisana le badiri le go nyadiwa ke batho ba setšhabeng.